Ubelelesi bubonakala buthuwelela ngehlangothini labatjhayeli bamathraga. Ngicabanga ukuthi iinkampani kufanele zifake amakhemera emathrageni wabatjhayeli. Iinkampani kufanele zifake amathrekha wabatjhayeli. Iinkampani kufanele zikhambise abatjhayeli nabogada, abazokugada amathraga la njengalokha ikoloyi yemali nayikhamba igadiwe, ngombana abatjhayelaba bahlala basengozini. Kanti okhunye kukuthi amapholisa, afanele aqinise isandla ngehlangothini lokusahlelwa kwabatjhayeli bamathraga ngombana izehlakalo ezinengi namkha amacala amanengi agcina aphelela ebaleni ngonobangela wokuthi amapholisa awaqinisi isandla ngehlangothini lokuvikeleka kwabatjhayeli bamathraga.

Abatjhayeli bamateksi babizana ngamagama athileko ebaphana wona erenkeni, ebabizana ngawo ngonobangela wezinto umuntu azenzako. Nayikhibe umuntu uthanda ukuthenga ukudla namkha umratha nesibindi, kungenzeka agcine abizwa ngosibindi. Nayikhibe umuntu uthanda ukutjhugulula imali, kungenzeka agcine abizwa ngotjhentjhi. Nanyana kunjalo, igama elaziwa khulu, lokudlala labatjhayeli eSewula Afrikhapha ligama likaMageza, nalipheleleko, nguMageza epompini. Ngakelinye ihlangothi ngilibona linobuhle ngombana lihlathulula ukuthi umuntu lo, nesikhathi sokuhlamba umzimba woke akanaso ekuseni ngombana urhabele ukuyokusebenza athathe abantu ukusuka eendaweni ezihlukahlukeneko, abase eendaweni ezihlukahlukeneko.

Zinengi iintjhijilo ezandise ukuhlangabezana nabakhamba ngeembhesi ezikhamba ibanga elide, kufana neembhesi ezithutha abantu ukusuka KwaNdebele zibalethe ePitori. Nayikibe ikampani leyo, iimbhesezi ayizitlhogomeli, kanengi iimbhesi zakhona zigcina zijama endleleni zingakwazi ukutjhinga phambili. Kanti abantu baladelwe emsebenzini, Baladelwe lapha bayokuhlungelwa khona umsebenzi, baladelelwe ukuyokufuna umsebenzi ngeendlela ezihlukahlukeneko. Abanye bayathengisa, kanti neenkhathi zokuthengisa nazo ziyahluka, kunabantu abanengi ngesikhathi esithileko, nakadlulwe babantu bekuseni ebaya emsebenzini kutjho ukuthi mhlokho amagwinya wakhe awakathengwa. Kwesibili, iimbhesezi ziyatjha, kanti nazitjhako kubhubha abantu abanengi. Kwesithathu abantu bakhona bahlala badiniwe.

Ngehlangothini lokukhamba kweembhesi ngefanelo, kuya ngendawo nekampani esetjenziswa ziimbhesi zendawo leyo. NakusePitori, iimbhasi zeTshwane, zikhamba ngefanelo ngombana zinabakhweli abanengi ebay' emsebenzini, zinabentwana beenkolo. Kanti nawenza umzekelo neembhesi ezihlala KwaDlawulale, kuba nomehluko omkhulu ngombana Kwadlawulale kusetjenziswa ikampani yinye yeembhesi, ekuyi-Great North Transport. Lokho-ke kwenza ukuthi, ngombana ziimbhesi zinye eziqaliweko, kwenza ukuthi zingakhamba kuhle eendaweni zoke ngombana ziyatlhayela.

Lokha nangingeteksini, iteksi idlule irobodo elibovu, ngiyakghabhudlheka, begodu ngikghabhudlheka khulu ngombana lokho kutjho ukuthi ipilo yabantu ebakhwelileko ngeteksini isengozini, ngombana ukudlula irobodo elibovu, kutjho ukuthi umtjhayeli kungenzeka aqhulane nenye ibhesi namkha iteksi yona etjheje lalo irobodo elihlaza. Kwesibili, angawadlula amarobodo, kodwana phambili, laph' ayokufumana khona amapholisa wendlela, siyokujama abhalwe ithikithi, begodu ukubhalwa kwakhe ithikithi kutjho ukukhamba kwesikhathi, kanti ukukhamba kwesikhathi kutjho ukuladelwa kwabantu emsebenzini. Ngakho-ke, ngikghabudlheka khulu umtjhayeli nakadlula irobodo elibovu lokha nangikhwele iteksi ngombana ipilo iba sengozini.

Akakaphephi lokha nakatjhayela endleleni eyande ngamatrogo athutha ipahla, ngombana kungenzeka ingozi nini nanini. Amatrogo athutha ipahla kufanele enzelwe wayo indlela ekhamba amathraga, ngombana ekuseni indlela igcwala khulu. Ngenza umzekelo, ngihlala ePitori, ngisebenzela eJwanisbhege, indlela nayigcwele khulu iminyene, kunesiminyaminya, kuba ncono nakuziinkoloyi zizodwa, kunokuthi kube yikoloyi, phambi kwayo kube namatrogo amabili. Kanti nakuziinoloyi kuphela, kuba ncono nanyana kunesiminyaminya akufani begodu nabatjhayeli abapheli ihliziyo njengalokha nakunamatrogo begodu nengozi eyenzakalako ayibi yikulu khulu, ukufana nalokha nayifaka hlangana amatrogo athutha ipahla.

Kumbono omuhle khulu ukuthi abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali nabakhwela iimbhesi, ngombana abantu abarhola ipentjheni barhola imali encani begodu nemali leyo iqale bona ngehlangothini lokudla, lokondla imindeni nokutjheja ipilo yabo. Abantu abanengi abarhola ipentjheni abakaphili kuhle emzimbeni, okutjho ukuthi imali yepentjheni ibuya godu ibe yimali yokuthenga imitjhoga, namkha yokulanda imitjhoga eembhedlela nemitholapilo, namkha yona imali yokuthenga izambatho nokudla ngekhaya. Ngakho-ke, kumbono omuhle khulu ukuthi abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali nabarhola ipentjheni ngombana imali le ayikaneli begodu yincani, kanti abanye bahlala neenzukulwani zabo.

Abosomateksi abalayitjha abakhweli emateksini ngokudluleleko kufanele babhadeliswe imali etjhisiweko, Kwesibili kufanele babotjhwe baye ejele. Abosomateksi laba, kufanele bakhalinywe ngendlela yokuthi babhadeliswe amathikithi wemali enengi. Kwesibili, amapholisa wendlela kufanele agcwale emarenkeni woke weSewula Afrikha, lapho ebatjhetja khona ukuthi iteksi ephumako iphuma inabantu abangaki, ngombana ukulayitjha abakhweli emateksini ngokudluleleko kutjho ukuthi lokha nakwenzeka ingozi banengi abantu ebayokulahlekelwa yipilo. Ngakho-ke, ababhadeliswe imali enengi, babotjhwe begodu bagadwe mapholisa wendlela, ngeendlela zoke ekungakghoneka ngazo.

Into ekhahlumezako ngokukhamba ngebhesi ngamalanga ukuya emsebenzini kudinwa ngombana umuntu uvuka kungamasa, ubuya ebusuku okutjho ukuthi uhlala adiniwe nesikhathi sokubona umndenakhe akabi naso, kwesibili kukuthi lokha iimbhesi nazingakhambiko kutjho ukuthi umuntu angeze afika emsebenzini, kwesithathu kukuthi lokha endleleni nakunesiminyaminya kutjho ukuthi umuntu loyo uyokufika emsebenzini ngemva kwesikhathi ekufanele ukuthi afike ngaso emsebenzini.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri kukuthi, loke ithuli elivela ngaphandle liphelela phezukwabakhweli kanti nayikhibe umkhweli onesifuba namkha onomgomani kutjho ukuthi angeze waphola msinya, kwesibili kukuthi iindlela enganasikontiri ithandwa kukuba nemigodigodi ebangwa kukwembiwa kwalokha izulu nalinako okutjho ukuthi indlela-le nayinemigodigodi, ibhesi le ingagcina esele ibasengozini namkha ikateleleka ukuthi ikhambe buthaka abantu bagcine sele baladelwe emsebenzini.

Ukwenzela iimbhesi umzila wazo zodwa edorobheni kusiza ngokuthi songe isikhathi kungakhe kungaba nesiminyaminya seenthuthi zoke zihlangane nezebhesi, kwesibili kukuthi ibhesi iyikulu ngokwayo kanti lokha nakwenzeka ingozi kulimala abantu abanengi khulu ngakho-ke kuqakathekile ukuthi iimbhesi zenzelwe umzila wazo zodwa edorobheni.

Lokha nangiphathekileko ngaphakathi kwebhesi ekhamba ibanga elide kufanele ukuthi ngibawe umtjhayeli ukuthi ajame kancani ngigijimele endlwaneni encani ngombana nangingenzi njalo, abanye bagcine sele benzakumbi njengabantu ebathanda utjwala bagcine sele bathumbisa ibhesi le ngomhlambuluko okungasiyo into elungileko ngakho-ke, kuqakathekile ukubawa umtjhayeli ukuthi akusize ajamele ngeqadi namkha ajame lapha ekuthelwa khona iimbaseli ukwenzela ukuthi abantu bazisize.

Unobangela wokuthi kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi kukuthi, iimbaseli zikhwela qobe lilanga namkha azikajami sikhundla sinye, ngakho-ke iimbhesi ziyakateleleka ukuthi zikhuphukise imali yokukhwela kwesibili, njengombana iimbhesi zithwala abantu nje kufanele ukuthi zithathwe nakufika isikhathi esithileko ziyokuhlolwa kanti lapho ezihlolwa khona kuyabhadelwa kungakho-ke ubona iimbhesi zikhuphukisa imali yokukhwela.

Kanengi abantu bakhetha iinkoloyi ezizijameleko ngonobangela wokuthi into yomphakathi iyihlanganisela begodu mhlazana umphakathi uvuka ucabanga ukutjhagala kutjho ukuthi umuntu uyokufika emsebenzini aladelwe namkha uyokufika lada begodu abuyele ekhaya lada kungakho abantu kanengi bakhetha iinkoloyi ezizijameleko kuneenkoloyi zomphakathi.

Intengo yeembaseli iwathinta khulu amahlelo wokukhamba, wamavakatjho namkha womndeni ngombana umuntu nakavakatjhako namkha anekhambo uyacabanga ukuthi iimbaseli ezingangithatha ziyongifikisa lapho, ziimbaseli zemali ethileko ngakho-ke, ukukhuphuka kweembaselini namkha intengo yeembaseli kutjho ukuthi nayikhuphukileko umuntu loyo amahlelo wakhe ayatjhiphirika ngombana angeze kusaba njalo imalakhe yokugcina iyincani.

Abatjhayeli beenkoloyi bathinteka khulu lokha intengo yeembaseli ikhuphuka bangakatjheji, kungakho ubona lokha nabafumana umlayezo lada bagijima beyokujama umjeje eendaweni zokuthela iimbaseli ukwenzela ukuthi bafake imali ngombana inyanga nayithomako umuntu utlola phasi ukuthi iimbaseli ezozingisa emisebenzini ziimbaseli zemali engaka okutjho ukuthi nazikhuphukako iimbaseli angakatjheji kutjho ukuthi, ikhambo lakhe lokuya emsebenzini liyokugcine sele lithinteka ngombana uyobesele anemali encani yokuya emsebenzini, ngakho-ke bathinteka khulu abatjhayeli nakutholakala bona intengo yeembaseli iyakhuphuka bangakatjheji.